Ee go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki go ka nna metshameko le ka nako ngwe ya boitlosobodutu, go ikaegile ka tsela e e dirisiwang maemo a tshameko le boikarabelo jwa motsamaisi kgotsa motshameki.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng, go fokoditse metshameko ya ka namana mo banneng le batjha. Mme seno ga se reye gore metshameko ya ka namana e sule ke thulaganyo ya diphetogo mo botshelong mme tekatekano le boikarabelo di ka dira gore mekgwa e mebedi e tshele mmogo ka mosola.

Metshameko ya kgaisano e kgatlhisang League of Legends, Wild Rift, Mobile Legends, Free fire.

Mo nakong ya gompieno didiriswa tsa seIleketeroniki digital devices jaaka magala, di Tablet, di-console, le di-computer, di fetotse ka mokgwa o mogolo tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone. Fa pele metshameko e tshamekiwang mo ntle ka mmele, gompieno bontsi jwa batho bogolo jang bašwa ba tshameka metshameko ka didiriswa tsa seileketeroniki.

Metshameko ya seileketeroniki e lebegang ka lebelo e ruta bokgoni jwa botshelo jaaka go akanya ka bonako, go dirisana le ba bangwe, le go tswelela go ithuta ka ntlha eo, ke a e rata e bapala karolo mo boitlosobodutu jwa me le mo tlhabololong ya bokgoni jwa monagano. Boikutlo jwa kgaisano, metshameko wa mogala o matlhajana, jaaka Mobile legend, Call of Duty le tse di.

Internet connection e tiisitseng Wi-Fi kgotsa mobile data sediriswa se se tshwanetseng, mobile phone, smartphone, android kgotsa iphone, account ya motshameki, ditlhopha kgotsa setlhopha sa botsofe, metlhala ya metshameko, FiFA Mobile, Mobile Legends, Call of Duty, Roblox.

Tsela e e sa siamang tlhokego ya boroko, tlhokego ya tiriso ya mmele, go fetoga addicted. Tse di siameng go tokafatsa bokgoni jwa go akanya ka potlako, go ithuta go dirisana le ba bangwe, go ikgapela katlego, metshameko wa mmamoratwa, Mobile legend, Bang bang go tshameka jaaka setlhopha, ke ikutlwa ke le karolo ya game.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne e buisana le server le batshameki ba bangwe ka nako ya mmatota fa o batla go tshameka o tshwanetse go nna le data, inthanete e tiisiseng, sedirisiwa se se siameng le akhaonto ya game.

Batho ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka gonne ke nako e ba iketlileng, inthanete e nna botoka mme ba kgona go ikgapela fa o sa batle go reka data e tlhwatlhwa, o ka dirisa Wi-Fi ya mahala, data ya bosigo, kgotsa metshameko e jang data e nnye.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka go refa boitlosobodutu, go aga bokgoni jwa monagano, le go rotloetsa tiriso ano le ba bangwe. Bogologolo e ne e seo ka ntlha ya go tlhoka inthanete, didiriswa le thekenoloji e e tshwanetseng.

Go fetoga addicted-e kgotsa go dirisa nako e e feteletseng motho a ka felela a sa kgone go kgaotsa, go tshameka, go senya madi mo metshamekong. Seke wa anamisa tshedimosetso ya sephiri, seke wa bua leina la mmatota, nomoro ya founu, lefelo la gago, password, dirisa leina la motshameki, botsa pele o reka sengwe.

Batho ba magaeng ba ka palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka ntlha ya go tlhoka inthanete e e tswelelang, data e turang, kgotsa didiriswa tse di siametseng metshameko, le fa go ntse jalo. Metshameko e jaaka Ludo, eight ball pool le Chess online ke tse di bonolo tse di ka fitlhelwang ke go tshamekiwa ke batho ba bantsi.